Iyinzuzo zokuhlinzeka ngosekelo ngezilimi zendawo kuhlanganisa okokuqala nje, ukufinyelela okungcono. Ngokwesibonelo, ukusebenzisa izilimi zendawo ukuvikela ukuthi abantu abaneziqu eziphansi zesiNgisi noma abasebenzisa ezinye iy'limi bangabi nenselelo ekusebenziseni iy'nhlelo noma iy'nkundla. Lokho-ke, kusiza ukuthi uma abantu bekhulumela iy'limi zabo zendawo, bathola kalula imininingwane abayidingayo. Ngaleyo ndlela-ke, bese kuzoba lula ukuthi bafinyelele ulwazi oluthile. Futhi okwesibili, iy'limi zendawo zithuthukisa ukwazisa noma ukuwamukeleka kwamasevisi, iy'nhlelo noma imikhiqizo.

Lokhu kungaba nomthelela omuhle kakhulu kubantu abasha nabantu abafuna umsebenzi, ngoba kwesinye isikhathi utholukuthi ikhona imisebenzi efakiwe ey'nkundleni zokuxhumana. Umuntu onganayo i-Wi-Fi akaboni, ngoba akakhoni ukungena ey'nkundleni zokuxhumana. Ngakho uma bekwazi ukuthi befinyelele ey'nkundleni zokuxhumana ngenxa ye-Wi-Fi etholakala endaweni, bazokwazi ukufuna umsebenzi, futhi bangakwazi nokwenza amanye, nezinye iy'nhlelo ey'tholakalayo ey'nkundleni zokuxhumana zokuthi bathuthukise amakhono azobasiza ukuthi mhlampe bay'qalele amabhizinisi wabo endaweni, noma benze amanye amakhono azobasiza ukuthi abaqashi bababone bebalulekile kakhulu.

Amamuvi aseqenjini, okufaka phakathi iy'teshi ezilungiselelwe, amamuvi on demand-i, amamuvi okwenziwa ngosathelayithi, okwaziwa ngokuthi i-Satellite Movies, amamuvi esigaba sezithameli okwaziwa ngokuthi i-targeted audience films.

Ngicabanga ukuthi abantu kungamele bakhethe ukuthi bayisebenzisa ngasiphi isikhathi i-Wi-Fi. Ngokwesibonelo nje, iqembu elithile mhlampe liyisebenzise kusukela ngo-two kuya ku-four. Bese ngo-five kuya ku-six anivumelekile ukuyisebenzisa, kungene elinye iqembu, kanjalo kanjalo. Lokho kuzokwenza ukuthi bonke abantu bakwazi ukuyisebenzisa.

Okokuqala, kungaba iy'hloko ezihlobene nomphakathi, lapho khona kuzokhulunywa ngokufaka phakathi izinto ey'njengokuthi ukuthuthukiswa kwezemfundo emphakathini, iy'indaba zomphakathi nezenhlalakahle noma nezehlakalo ezenzakalayo emiphakathini. Iy'nselelo zokuphila ebantwini abavele ey'ndaweni ey'hluphekayo. Lokho kungenza ukuthi umphakathi ukwazi ukuhlangana uxoxe ngezinto ezibathinta bonke. Futhi okwesibili, ukubandakanya abalaleli ngokuqondile. Lolu hlelo lolu lusizo ukuthi abalaleli babe yingxenye yohlelo ngokuqondile ngqo.

Kungafaka phakathi iy'nhlelo zokudlala imidlalo, iy'nhlelo zoku-download-a, ney'nhlelo zokubuka amavidiyo.

Kungawasiza kakhulu amabhizinisi, ngoba kungenza ukuthi osomabhizinisi bakwazi ukuthi bafunde ezinye iy'ndlela abangathuthukisa ngazo amabhizinisi abo ngokuxhumana nabanye osomabhizinisi kwi-inthanethi. Futhi kungaphinde kusize nokuthi bakwazi futhi ukuthi ukuwafaka amabhizinisi wabo ku-inthanethi, kwenziwe ukuthi abantu abaningi bawabone, kungagcini nje ngokubona abantu basemphakathini wabo.

Iy'nsizakalo ney'nzuzo ezihlinzekayo ngokuthi kube nomsakazo womphakathi kungaba ukuthi, okokuqala nje, kungaba lula ukuthi abantu bazi isimo sezulu ngoba sizotholakala lapha emsakazweni. Okwesibili, bakwazi ukuthi babone ezinye izinto ezingabasiza, njengokuthi mhlampe kukhulunywa ngezinto ezihlanganisa umsebenzi, noma bazi ukuthi amakhono bangawathuthukisa kanjani, ngoba emsakazweni ngokuvamile bajwayele ukubiza abanye abantu ukuthi bazoba iy'khulumi, baxoxele abantu ukuthi amabhizinisi abo bawakha kanjani bona. Lokho kungasiza ukuthi umphakathi wazi ukuthi endaweni yangakubo bona yiziphi izinto abangazenza.

Amasu engawasebenzisa ukuthi okokuqala ngibheke ukuthi umphakathi engihlala kuwona uthuthukile, noma umphakathi osengakathuthuki. Ngokwesibonelo nje, uma kuwumphakathi osengakathuthuki, ngeke ngidlale iy'ngoma lezi ey'banga umsindo kakhulu, ngoba abanye ngeke bey'thande, noma iy'ngoma ey'namagama athukayo, ngoba mhlampe kugcwele izalukazi, ngeke ziwuthande. Futhi okwesibili, ngingabheka ukuthi abantu abasendaweni bakhona yini, baningi kangakanani abantu abasha, bangakanani abantu abakhulile. Ngibadlalele imiculo ezixubile, ngenzela ukuthi le abantu abasha bazokwazi ukuyilalela beyijabulele. Ngiphinde ngidlale imiculo yakudala, abantu abadala abazoyijabulela nabo.